Hangata nke ke nahane hore sebaka kapa tulo ha nke karolo bakeng sa tlhokomelo ya tsa bophelo bo botle. Empa batho ba dulang polasing ba iphumana ba le thokwana ho ditho tsa bophelo bo botle. Ka hoo, ke dumellana le hore ee, batho ba dulang dipolasing ha ba fumane tlhokomelo ya tsa bophelo bo botle.

Moo ke dulang teng, lehae la maqheku le haufinyana. Hobane hase polasi, kapa lekeishene, kapa toropo e nyane hakalokalo.

Ho ya ka pono ya ka. Ngwana e mong le e mong ha fihla dilemong tsa leshome le metso e mehlano. A ka iswa clinic-ing, moo a tla rutwa teng, ka tsa ho ima ebile a kenye thibelo pelehi.

Sena se ka ba boima haholo. Empa ho ya ka pono ya ka. Mmuso o ka lwantsha, ka tsela ya ho sheba ka kgwedi le kgwedi. Hore motho e mong le mong a rekisang meriana, o molaong kapa tjhe.

COVID-19 e le e tholahala, e qala eka ke sefuba. Utlwa o kgathala. O tlelwa ke motjheso, ebile o fufulelwa. E ne e tla ka mekgwa e ka reng ke sefuba.

Nka qala ka ho kena social media. Mme ka ngola ditanki le diteboho, leqhepeng la bona la social media. Hore le motho a tlang, atla tsebe hore sepetlele seo se thusa ho le hakakang.

Tjhe, banna ha ba na kgahleho matsholong ao. Banna e hlile e le batho ba se nang kgahleho, ha ho tluwa ho tsa bophelo bo botle.

Hoya ka nna, taba ena e na le botle le bobe. E nahane tjena, motswadi ya nkileng nako ya hae dilemo kaofela ho hlokomela. E se le yena hana jwale a hlokang wena hore o mo hlokomele. Ekaba e le ntho e ntle hobane e bontsha tanki le diteboho hore nakong e fetileng o ne a o hlokometse hantle. Empa e na le bobe bo bong hore wena jwalo ka ngwana kapa ka motjha o batla ho ya pele ka bophelo ba hao. Ka hoo, o tlametse ho hlokomela di-pension-era. E kana ba e o isetsa morao. Hore wena bophelo ba hao, o bo phele nako ena kaofela o nahanela batho ba bang.

Hangata dibaka tse nyenyane, ha di nkellwe karolo haholo ha ho tluwa ho tsa bophelo bo botle. Ka hoo, batho ba bangata kapa baetapele ba dibaka tse nyane, ba iphumana ba ja ditjhelete. Hobane ba nahana hore sebaka se senyane. Ka hoo, batho ba keke ba bua ha bobebe.

Taba ya pele, nka rata ho bua nnete. E le hore ke ile ka ikutlwa ke fodile. Ka hoo ka tlohela ho nwa dipidisi. Ee, ebile phoso ya ka. Ka hoo, ke kopa tshwarelo. Empa moya wa ka, le matla a ka, le mmele wa ka, o no ikutlwa ke fodile. Hakena karabo ya dipotso tsa hona hana jwale. Empa nnete ko ke ka rata ho bua kore feela, ke tlohetse dipidisi hobane ke ile ka ikutlwa ke fodile. Ha jwale e se e kgutlile ka matla. Ha ke sa na matla, mme ke tshepisa hore ke tla di nwa ho tloha qalong ho fihla qetellong.

Ntho ya pele e nka ka e etsang ke hore ke tlise di-mobile clinic. Clinic tseo tse tlang ka dikoloi. Mme di ema seterateng mme di thusa ba batho. Ya bobedi, nka leka hore ke batle transport, e tla tlosa batho ka nako e itseng. Ho ya ka nako e itseng.

Ho hlapa matsoho ha se tsela ya ho qeta metsi. Empa ke tsela ya ho itlhokomela. Ntho e nngwe le nngwe e na le kokwanahloko ya yona. Ekaba nyane kapa ya ba kgolo. O ka e nahanela hore e keke ya ho kodisa. Empa kokwanahloko di hohle. Ka hoo, ho bohlokwa ho hlapa matsoho, hobane ha o tsebe hore o no tshwere eng. E tla ho tla molomong wa hao ha o e ja. Ka hoo, kokwanahloko kapa ho kula ha motho ke ntho e nyane. Ho bohlokwa ho hlapa matsoho.

Taba ya pele, ke hore di ambulance di tlametse ho di dule di le teng, ditoropong tse nyane. Hore motho le ha hloka ambulance, ho seka ha hlokahala hore a founela, e ntse e leba kae diofising tse hodimo pele. Empa motho a ye teng, moo a bonang hore ambulance e dula teng.

Bophelo ke ntho e nyane. Ka hoo, ha o sa nwe meriana, o tla o siya batho bao ba ratang lefatsheng. O tla ba siya ka ka bohloko, le koduwa e kekeng ya fola pelong tsa bona. Ho bohlokwa ho nwa meriana, hobane qetellong ya diqetello bohle re batla bophelo bo botle.

Ee, ke nnete. Batho ba bangata ba qetile maphelo a bona ka baka la dithethefatsi, le jwala. Sena se etswa le ke metswalle e sa lokang. O bona motho a nwa jwala le dithethefatsi mme le wena o so nka qeto ya hore, o batla ho utlwa hore na e latswa jwang. Ba bang emene ba sa tsebe hore ba tla iphumana se ba kene, mme ba sa kgone ho tswa. Batho boholo ba rutehileng ke bona ba ratang dithethefatsi. Lebaka e le hore, ba iphumana ba kene sekolong haholo mme dithethefatsi e le yona tsela ya ho tswa. Tsela ya ho fedisa tsena, ekaba e le e bobebe empa e le boima haholo ho batho ba tlwaetseng ho tsuba dithethefatsi. E leng tsela e tlwaelehileng ya hore batho ba iswe rehab.

Tjhe, ha hona monna eo ke mo tsebang. E leng yona taba e ke nahanang ke bothata bo boholo ha ho tluwa, Lefapheng la tsa Bophelo bo Botle.

Batjha ba bangata haholo. Haholoholo bashemane, ke bona ba iphumanang ba nwa dithethefatse. Haholo ba iphumana ba ipata ka tlasa lentswe, kapa tsela ya hore bona ba lahlehetswe ke bo ntate, kapa bo ntate ba bona ha ba nke karolo maphelong a bona. Ee, e ka sita e le nnete empa, tsela eo ya tsohle di ka fediswang. Ke hore bashemane bohle ba lokela hore le bona ba tsamaiswe tsela e nepahetseng. Ba mamelwe mathata a bona, hore mohlolomong ba fumane thuso.

Se bohlokwa ke ho nka motswalle wa ka, ke mo ise clinic-ing. Ha ho hlokehe, ke bue eng. Kapa ke late e mong wa ba tshepuwa ba clinic. E be yena ya tlang ho nka karolo a mo dudise fatshe, mme a nke mehato e itseng.

Batho ba iphumana ba sa patale dipetlele. Bohle re a tseba hore ha o kene sepetlele, o lokela ho patala bethe. Batho ha ba patale dibethe, ebile batho ba iphumana ba sebedisa sa monyetla wa hore ke sepetlele sa mmuso. Empa ka sepetlele sa private, dintho di fapane hobane o keke wa thola thuso o soka o patala.

Hangata ke nahana hore setjhaba sa rona ho se utlwisise hore depression ke eng. Ka hoo, ho ya sepetlele kapa ho ya clinic-ing o lo hlalosa hore o na le depression. Ho hlile ho le thata. Nna ke nahana hore se ka etsuwang ke hore motho a thole motho a ka buang le ena. Ehlile e le ntho e thata hobane hana jwale, ho hlalosetsa motho mathata a hao, ke ho tshehuwa ke setjhaba. Ka hoo, ho thola motho o mo tshepang kapa motho ya ka o mamelang, ho thata. Se ka etsuwang ke hore, motho le motho ho be le mo a founelang teng. Hore a hlalose mathata a hae.

Mme, ke shopong ya dipilisi hana jwale. Kgele! Ke bao ba mpolella hore dipilisi, ke diranta tse mashome a mahlano. Hao! Sena se ya mmakatsa hobane ke batla feela dipilisi tsa hlooho. Tseo re tsebang re di reka ka diranta tse leshome le metso e mehlano.

Dumelang, hore o bone hore dipidisi ke tsa nnete kapa ke tsa mokokotelo. Dula o sheba moo dipidisi di entsweng teng. Dipidisi tsa nnete di tla o bolella mo di entsweng teng. Ha tsa mokokotelo di kekebe, tsa o fa sebaka le nako eo di entsweng ka yona.

Tjhe, ke ne ke sa tsebe. Ke nahana lebaka ke hore ha ya bewa pepeneneng. Kapa ha ya behuwa calendar-eng jwalo ka dintho tse tlwaelehileng.